Ngibambe ongezansi ngemva kokuthi ngibone inzuzo engiyenzile ku-akhawunti yami yokuhwebelana ye-forex. Ngiyakutshela ukuthi kuzofika usindwe ngobethole namuhla ntambama ekhaya uma ngifika ngoba lezi ndaba lezi kumele ziziwe uyo wonke umuntu futhi sibungaze, sigiye, sidle sizesishaye obontwala. Awu baze bangithanda abakithi. Oh, ngiyabonga.

Ezweni lapho imali iboleka ngokweqile, lokho kushintsha indlela abantu ababheka ngayo ukuboleka isikhathi esifushane ngokuthi babone ukuthi ukuboleka isikhathi esifishane kumele bakhokhe masinyane okusho ukuthi angeke bahlale iminyaka neminyaka nesikweleti esisodwa. Okunye ukuthi, leyo .

Kulula ukusebenzisa iwebhusayithi ye-UIF ngoba iyakhiwe ngendlela ukuthi isebenziseke kalula kunoma ubani futhi uthola nezikhumbuzo zokuthi ungafaka maphi amaphepha noma imininingwane edingakalayo futhi iyokutshengisa ukuthi kumele ucofe kuphi kuze uthole ini, noma ungacofi kuphi uma ufuna ukususa ini.

Ukuhlola umqondo we-overdraft yomuntu siqu kuyinto enobuhle ngoba iyakutshengisa ukuthi loyo muntu unawo amandla yini yokuthi angakhokhela imali oyibolekayo ebhange noma komunye umuntu. Futhi kuyakusiza ukuthi ubone ukuthi ungabe unazo ezinye izikweledi na. Okuzokusiza nawe ukuthi ukwazi ukuthi uzoyithola nini imali yakho. Okubi ngakho ukuthi kuwumsebenzi omningi futhi kuzomele ukholwe lokhu onikwa kona yilowo muntu ukuthi kuyiqiniso futhi kuphelele. Okuzokwenza ukuthi kuthathe isikhathi eside ukuthi uqinisekise ukuthi kunjalo ngempela.

Uma umuntu osanda kuphelelwa umsebenzi, kulula ukuthi ucwaninge ngenzuzo ye-UIF, okumele uyithole. Kungaba ukuthi usebenzisa izinombolo ezihlinzekiwe ukuze uthole ukuthi inzuzo yakho imalini. Lokho akudingi ukuthi ube nemali kumakhalekhukhwini wakho ukuze uthole lokho. Kokunye ungasebenzisa iwebhusayithi ye-UIF ezodinga imininingwane yakho ukuze uthole ukuthi inzuzo ye-UIF yakho ingakanani. Kodwa hheyi, ukulahlekelwa umsebenzi kulesikhathi samanje kuyisimo esibucayi ngempela futhi into ekhathazayo ukuthi awusheshi uthole inzuzo ye-UIF uma usanda kulahlekelwa umsebenzi.

Umehluko phakathi kwe-overdraft yomuntu siqu kanye nesikweletu esivamile ukuthi, i-overdraft uyithatha ngoba ungasenayo imali egameni lakho. Ngakho-ke unxusa ibhange ukuthi likuboleke imali engeziwe, lokho kuza nenzalo eningi. Bese kuthi isikweletu esivamile, lesi usuke usihlelelile futhi usithatha ngoba kunesidingo esithile esizothatha isikhathi eside ukuthi singafezeka, inzalo yakhona ayikho yiningi futhi leso sisiza ngamaphuzu okukweletisa komuntu siqu, akufani ne-overdraft engasizi ngamaphuzu.

Kade ngizitshela ukuthi angiyena umuntu ongaze abe nekhadi lesikweletu ukuze ngikhokhele izindleko zami, kodwa-ke sesilapha manje. Yingakho kubalulekile ukuthi kumele ngigxile kwisabelo sami semali ukuze ngikwazi ukukhokhela lesi isikweleti engisakhile. Hheyi, inzima lento. Ekugcineni, oh ngiyaziqhenya ukuthi ngikwazile ukhokhela lesikweleti ngendlela ebengisho ukuthi ngizosikhokhela ngaso, kodwa angifisi ukuphinde ngibe nekhadi lesikweleti.

Ngaze ngiziqhenya ngokuthi ngivule i-akhawunti yokonga ngoba buka manje isimanga lento engiyibonayo. Isivuno esikhulu kangaka. Hhe, angazi ukuthi ngingathini kodwa ke le-akhawunti ngiyikhethe ngoba ngazi ukuthi inzalo yakho iningi futhi argh.